Nna mo setsong sa kwa gae basadi ba apara dibengele mo matsogong ba apara dikete tse telele, batho ba bagolo. Bana ba le bannye ba apara dikete tse khutshwane mme, wa tshwanela e le gore o ikapesa mo magetleng gore o sa ntsha magetlha, tshwantse o apere le di dipheta mo tlhogong o le mosadi o kere moriri o otlhe mo tlhogong.

Ee go ya ka nna ke akanya jalo gore moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e tlotlegang jaaka dikhonferense. Gonne, ka tsela eo go tle be go bonagala gore mongwe le mongwe o tswa ko setsong se se ntseng jang mme, diaparo tsa setso di a tlotlegang e le ruri.

Nna, ke nagana gore moaparo o montle wa basadi wa setso ke wa setso sa Mazulu. Gonne, o ne le mebala-bala e le mentsi o ne le dipheta tse di ntseng pila, tse dintsi, go na le tlhompho e ntsi, e seng gore ga kere merafe e mengwe ga ena tlhompho na ke no bolella gore nna ke rata eng le setso se ke se ratang ke se se feng le lebaka la gore goreng ke re yalo.

Nnyaa nna ga ke akanye yalo gonne diaparo tseo tsa Sezulu le tsa Sexhosa tse di aparwang ke basadi tse dikhutshwane ke tsa setso, re gotse go ntse go le yalo, re itse go le yalo, gore go aparwa yalo, ke ka mokgwa oo setso sa bone se ba dumelelang gore ba apare ka teng. Mme, ga gona thotloetso epe mo baneng ba gompieno gore ba apare dilo tse dikhutshwane. Gore, ba apare dilo tse dikhutshwane ke dilo tsa kajeko, eseng dilo tsa bogologolo tse batho ba bagolo ba ne ba re botsa gore re di apare bona ba ipotsa gore ba na le ditoka .

Fešene, diaparo le dibaga, di farologane go ya ka setso sa motho, ga di tshwane. Go aparwa dilo tse di farologaneng, ba bangwe ba apara dipheta mo matsogong, ba bangwe ba apara dipheta mo tlhogong, ba bangwe ba apara dipheta mo molaleng. Mme, ba bangwe ga ba di apare, ba bangwe ba apara matlalo, ba bangwe ba apara dikhethe tse dikhutshwane, ba bangwe ba apara dikhethe tse telele, ba bangwe ba apara ditsiba, ba bangwe bona a ba apare ditsiba. Jaanong, ka tsela eo go farologane, go le thata, go le gontsi ka merafe go ya ka go fapa-fapana le mebala ya teng.

Mosadi fa a fetsa go nyalwa go tewa gore a tshwanetse go apara jale nyana mo magetleng, a apare sekete se se telele, a rwale tuku mo tlhogong, go bontsha tlotlo, go bontsha tlhompo go bontsha gore ke mosadi wa motho.

Meaparo ya Setswana e farologane ko Setswaneng go apariwa ditsiba, ditsiba tseo di irilwe ka letlalo la kgomo gonne, bontsi jwa bone sereto sa bone ba reta kgomo, ba bangwe ba apara matlalo, ba apara mafofa a dikgogo go ya ka go farologana ga go tshwane.

Go ya ka nna ke akanya gore go bontsha gore motho ke morafe o feng, o tswa ko setsong se se feng e le mosadi, le ka moaparo wa gagwe wa kgona go bontsha gore o tswa mo setsong se se feng.

Ee nna ke akanya gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le fešene ya gompieno. Gonne, batho ba bangwe ba ba dirang diaparo ba kgone go lokela le setso sa rena mo diaparong tsa gompieno. Ka jalo, ke ka goo ke nagana gore di ka kgona go tshedisana mmogo, ga gona pharologano gope.

Ke tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka yona thata. Gonne, ka mokgwa oo re kgona go bona gore motho o tswa ko setsong sa Setswana o tswa ko sa Setebele, o tswa ko sa Sezulu, ka mokgwa o aparang ka yona. Maar mo nakong ya gompieno batho ba ikaparela fela ga ba sa tlhompha le setso, ga ba sa ikgopotsa kwa batswang teng ba lebetse ngwao ya setso sa rona.